Ditlhopha tsa metshameko ya bomme tse di itseng mo Aforika Borwa, South African Women Rugby Teams. Le fa bomme ba Aforika Borwa ba simolotse ka bokhutshwane go bapala metshameko ya rugby, ditlhopha tsa bomme ba rugby di tsweletse go gola mme di tsena mo ditlhopheng tsa Bodikela tsa lefatshe. Springbok Woman Rugby Team ke se se tlotlegang se se emelang Aforika Borwa mo ditiragalong tsa Bodikela tsa rugby tsa bomme. Bomme ba cricket, setlhopha sa bomme sa South African Women National Cricket, se tshameka metshameko ya cricket e e tsewang e le nngwe ya metshameko e e nang le kananelo mo lefatsheng. Netball teams, netball ke motshameko o o tlotlegang mo Aforika Borwa, mme ditlhopha tsa basadi ba netball di tshameka mo ditlhopheng tsa Bodikela jwa lefatshe. Motshameko o o tumileng ditshamekegileng ke mang South African Womans National Cricket Team e tshamekile metshameko e kgolo e e akaretsang ICC Woman's Cricket World Cup le T twenty World Cup, ka twenty-seventeen, twenty twenty le dikgwedi tse dingwe.

Botlhokwa jwa metshameko e e farologaneng mo dikolong, go tlhabolola bophelo jwa botlhokwa, go aga bokgoni jwa seabe mo setšhabeng, go godisa boitshwaro le boikaelelo, go tshola maikarabelo le boikemisetso, go fetsa mathata a monagano le maikutlo. Melemo ya metshameko e e farologaneng mo barutwaneng, metshameko ya dipapadi tsa ditlhopa, metshameko ya maatla le boikaelelo, metshameko ya le boitsholo, metshameko ya boithuto.

Kgwele ya dinao, tiragalo e ke e kgatlhang e nngwe ya ditiragalo tse di kgatlhang ke go bona setlhopha sa Bafana Bafana se fenya mo dikopano tsa lefatshe ka twenty-ten, fa ba ne ba le mo gae e leng motlhala o o sa lebalegeng mo histori ya papadi le setšhaba sa rona. Motlhala ono o bontsha ka fa motshameko o ka kopanya batho, o tlisang boitumelo jo bogolo, go rotloetseng tlotlo le boitumelo jwa setšhaba ka bophara. Go bona batho ba ba tshetlana ba itumelela le go tshameka mmogo ka boitumelo ke tiragalo e re tsosang maikutlo a a molemo.

Kgwetlho ya ditšhila le bontsi jwa ditlhopha tsa setšhaba. Ba bangwe ba bašwa ba palelwa ke go tsena mo metshamekong ka ntlha ya maemo a madi a a kwa tlase, go tlhoka didiriswa le go tlhoka tshegetso mo malapeng, ga se amogele kgotsa go tlholwa fa godimo ke setso le bodumedi. Mo dingwageng tse dingwe setso kgotsa bodumedi di ka dira gore batho ba seka ba tshameka kgotsa ba ka tsenngwa mo metshamekong kgotsa dikolong tsa bašwa. Go tlhoka ditsela tse di farologaneng tsa metshameko, dikoloto tsa metshameko di ka nna tsa mefuta e e itsegeng fela jaaka kgwele ya maoto, mme go tlhoka metshameko e e farologaneng e e ka tsenngwang ke batho ba maemo a a farologaneng. Go tlhola ka tlhotlheletso le botswa kwa, go tlhoka ditshegetso le thuto, e lengwe ditsela tsa go rarabolola dikgwetlho tseo go agisa thuto ya ditshenyegelo le di diriswa go godisa tlhokomelo ya setso le boitshwaro jo bo akaretsang sensetivity and inclusiveness.

Ka bokhutshwanyane lebaka la gore kgwele ya diatla e tshamekiwe gantsi ke basadi, ke ka ntlha ya histori le setso tse di tlhomilweng motshameko o, e leng motshameko wa basadi. Fa kgwele ya dinao e tshamekiwa ke basadi le banna, ke ka ntlha ya histori e tlhomilweng motshameko wa banna, le fa gompieno basadi le bona bantse ba itlhaganela go tsaya karolo mo motshamekong ono. Setso le hisetori ya metshameko, kgwele ya diatla, e tshamikiwa ke ka ntlha hisetori ya yone e tlhomilweng mo dikolong tsa basadi e ne e tlhamilwe e le motshameko o tshwanetseng basadi ka ntlha ya ditlhokego tsa botsogo, le ditsela tsa setso tsa bogologolo tse di neng di le teng tse di neng di tsaya basadi e le ba, ba ba tshwanetseng metshameko e senang kgotlhang e kgolo mo mmeleng.